Ke ne ke itumetse thata ke tletse boitumelo le boikgantsho. Lefelo le ne ke ile kwa go lona ke kwa Durban ka leeto la sekolo, ne go nnile monate ka gore le go ne go na tsentse maikutlo a boikhutso le boitumelo. Ke ne e le santlha ke bona lefelo le le tletse matshelo a batho, lewatle le mafelo a kgatlhisang a nang le metshameko, le dilo tse dingwe tse ne ke ise ke di bone mo bophelong .

Batho ba le bantsi ba na le toro ya go ipona ba palame sefofane, mme nna toro ya me ke go ipona ke palame sefofane sa Flysafair, ka gore ke kutlwa batho ba di ba bua ka mokgwa o go itumedisang go palama sefofane sa Flysafair, ka gore o fiwa dijo tsa mahala, o fiwa dino, mme leeto lago le nna bonolo.

Tsala ya me o tla simolola go tsena a tlhalosa gore o batla go ya Nigeria ka letsatsi le le feng, ka nako mang, le gore ditheko tsa di ticket-e ke bokae. Go reka tekete o tla tshwanela ke go ya ko inthaneteng, kgotsa di office tsa sefofane, ga a fetsa a tseye ditumelano tsa dikwalo tsa gore aye mo Nigeria. Tsala ya me e tshwanetse go netefatsa gore o na le Visa e e tlhokegang go tswa mo South Africa go ya Nigeria, fa a tsena kwa boleng jwa difofane tsa South Africa, o dira check-in, o romela di luggage tsa gagwe, o feta security screening, fa a fetsa, ga a tsena kwa lefelo la Nigeria, o tla feta mo control-o, a tlhomamise passport-o lefisa tsa gagwe, fa a tswa mo boemelong jwa Nigeria, o batla taxi kgotsa .

Tiriso ya dibese mo toropong ya me e tsamaya sentle, ke rata le gore dibese tsa rona di tsamaya ka nako, mme se se etsang gore ke sa rata sengwe se se rileng ka dibese, ke gore fo gongwe di na le go sa tle ka nako e e beilweng jaaka bese e e tshwanetseng go tla ka seven o'clock, e kgona go tla ka halfpast seven, mme e dira batho ba bantsi gore ba tsene thari ko tirong.

a ke kopaneng le one fa ne ke dirisa karata eno e e botlhale ke gore motšhini o ne o tlamile re a scanner dikarata tsa rona o ne o sa bereke, mme ka jalo re a tshwanela ke gore re patele ka madi re sa a dirise dikarata. Seo se dira gore ditlhwatlhwa tsa motho di namelele mme a dirise madi a a feteletseng.

Motho gore a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese o tlamehile a nna le license ya code fourteen. Bakgweetsi ba dibese ba re thusa thata mo maitemogelong a a siameng ka go ya tirong ka gore, batla ka nako ebile dibese di tla ura nngwe le nngwe mo motseng, di thusa le gore batho ba ba nnang kgakala gwa dithekisi le dikoloi tse dinnye di sa kgoneng go tsamaya teng di kgone go fitlha mme mongwe le mongwe a nne le tšhono ya go fitlha kwa a batlang go ya teng.

Dikotsi tse di ka nnang teng fa go na le seteraeke ke go fisiwa ga dibese, go gobala ga batho, go fisiwa le ga dikoloi. Se sengwe gape ke gore ga go na le seteraeke sa dibese se ama badiri ka gore ga ba kgone go fitlha ko meberekong ya bone ka gore bontsi ba bone ba dirisa di tekete tsa dibese go ya ko meberekong ya bone le go tsaya maeto a a rileng, seno se dira gore ba dirise madi a a kwa godimo ka gore tlameile kgotsa ba tshwanetse go patela ka madi mo ditekising le dikoloi tsa batho.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go ya kago re batho ba bereka nako mang, go na le ba ba berekang matsha, go na le ba ba berekang bosigo, go na le ba ba berekang motshegare. Fa bese e ka go ema ka dinao, o tshwanetse go tsaya matsapa a go botsa badiredi ba dibese gore go na le e feng e latelang, go na le e feng e motho a ka e emelang ka nako e e rileng.

Ee, kile ka siwa ke bese ka ntlha ya gore ne ke tsogile go le thari, ne ke tlamile ka tana bese se ya six o'clock, mme ka tsoga ka half past six phakela, bese e ne ya ntshiya mme ka kgona go tshwara ya ura e e latelang.

Mo tikologong ya me ditshupetso tsa dibese di ama batho ka tsela e e farologaneng, batho ba tlhaela mo mafelong a bone ka nako e e rileng, mme go palelwa ke go fitlha ka nako go ka bakang kgatelelo ya bodutu. Bapagami ba ikutlwa ba kgoreleditswe mme ka dinako tse dingwe ba tlhotlheletsa go rera maeto a bone pele, kgotsa go batla mekgwa e mengwe ya go tsamaya go fitlhelela ba sa amege ke ditshupetso. ditshupetso tse di sa rileng sentle gape di ka dira gore go fitlhelele dibese tse di tlhokegang gonne bothata, mme ba bangwe ba ka leka go batla ditharabololo tse di farologaneng jaaka go tshela, ka ditsela tse dingwe, go batla bese engwe kgotsa go fetola nako ya go tsamaya, ka kakaretso ditshupetso tse tsa dibese di amega ka tsela .